Esokuqala, kungaba ukuhlanganisa izingane zabafana, zizondlala umdlalo obizwa ngokuthiwa umkhalambazo. Owesibili, ukuhlanganisa amantombazane asemancane, azongenela umncintiswano wonobuhle. Owesithathu, ukwenza uhlelo olubizwa ngokuthiwa amakilasi angeziwe. Lapho khona abafundi befunda ngezikhathi zantambama, befunda lezo zifundo, zibe zikhokhelwa.

Imakethe yami bekungaba imakethe yombili. Ummbila uhlobo lwesitshalo oluthandwa kakhulu ngabantu, cishe bokana, kanti-ke futhi ludayiswa ezindaweni eziningi nalapho ingekho khona indawo yokuthi bakwazi ukutshala ummbila. Ummbila-ke, isitshalo okuthi uma ngabe ususivunile, wakhangisa ngokuthi unepulazi lommbila, kuye kufike-ke amaveni, aqhamuka ezindaweni ezihlukahlukene ezikude, ezolayisha lo mmbila. Ngakho-ke, mina ngingashintshela esitshalweni esiwummbila, ngisenze imali, futhi imali ibe ningi.

Ngingaqala ngokuthi uma ngabe sengivunile ummbila wami, ngiqale ngiwadayisele omakhelwane, noma ngingaqala ngokuthi ngenze isikhangiso, ngisifake ezinkundleni zokuxhumana, ngimeme abantu ukuthi beze endaweni yami. Bese-ke ngiyabadayisele ummbila, bese kuba khona nomunye abazowuthola wamahhala, uku-tatste ukuthi ummbila wami unambithisiseke kangakanani.

Umsebenzi ophromothwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, ilona wokuba ungumgqugquzeli. Uthanda ukungabi lula kakhulu lo msebenzi, ngenxa yokuthi, ufuna ube yigagu, futhi ube umuntu wabantu. Ngakho-ke, mina nginamahloni okukhuluma esidlangalaleni, angikwazi ukukhuluma esidlangalaleli. Nginamahloni, futhi angikwazi ukubeka kahle indaba. Ngakho-ke, angiziboni ngingakwazi ukuba umgqugquzeli ezinkundleni zokuxhumana.

Imdlalo yesintu iyigugu kimi. Ingilolonge ngendlela yokuthi, uma ngabe sebesina, sebehaya izingoma, ngivele ngizwe kuvuka usinga kimi, ngizibone nami nalapho engidabuka khona, ngizwe ubumina bubuya ngendlela eyisimanga.

Ukudweba izithombe kanye nokuthatha izithombe kufinyeleleka kalula kuzo kukhona. Yingakho kulula ukuzilibazisa ngakho, kanti futhi ukwazi yokukhanda inzuzo ngokwenza wona lo msebenzi.

Kungamele izikole zihlanganise abantwana, zisebenze amaqoqo, bese kubekwe iy'nhlobo ngey'nhlobo zemidlalo, bese behlukaniswa ngalawo maqoqo, ukuthi iqoqo lokuqala lidlala umdlalo kanobhutshuzwayo, iqoqo lesibili lidlala umdlalo wokukhaba ibhola, kanjalo kanjalo. Bese bephinda beba nemiklomelo yalabo abenze kahle kakhulu. Ngaleyo ndlela abantwana bazoba nentshisekelo yokuthanda ukudlala imidlalo eyahlukahlukene.

Kungaba umdlalo wendlamu, lapho khona uhlanganisa abesifazane nabesilisa abasebancane. Ngingaqala ngokuthi ngenze isikhangiso, ebese bayafika abadala yabancane, sizoqeqesha, sizikhumbuze ukuthi konje besiwudlala kanjani lo mdlalo. Kothi-ke masekufika isikhathi ngibe sengimema onke umphakathi, uze uzosibukela ukuthi siwudlala kanjani lo mdlalo.

Zingavimba ngokuthi kube khona uqeqesho oluningi, uqeqesho oluhlanganisa ukuzivocavoca. Baphinde futhi balalele uma betshelwa ngobungozi bokunganaki. Kanti-ke futhi kungabaluleka ukuthi egrawundini abadlala kulona, kube khona abazoqapha ukuthi akekho yini olimalayo. Kanti futhi-ke, bengathenga nento ebizwa ngokuthiwa i-first aid kit, la khona kusuke kukhona khona yonkinto yokulekelela, uma ngabe sekukhona olimele.